Van'wamapurasi hi nga tiyisisa hi ndlela leyi leswaku misava ya hina yi tshama yi ri eka xiyimo xa kahle. Hi fanele ku endla vutiyisisi bya leswaku a hi faki tikhemikhali eka misava ya hina, hi ndlela leyi misava ya hina yi ta tshama yi hlayisekile. Naswona hi ku hi fanekele ku cheleta misava ya hina minkarhi hinkwayo leswaku yi tshama yi tsakama naswona yi tshama yi nonile. Leswi swi ta endla leswaku misava ya hina yi tshama yi tsakile, ni loko hi lava ku byala swimilana swi byaleka swi va swi ri swi kula hi xihatla. Swi tlhela swi va kahle, swi va na rihanyo lerinene.

Swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula, ku nga va ku ri swigwavulani. Swigwavulani swi fanele ku byariwa hi nkarhi lowu ku va ka kona mpfula, hikuva loko ku ri hava mpfula loko u swi dya swi va swi tiyile. Naswona a swi nandziki swi va swi twa la ku bava. Kambe loko swi byariwa hi nkarhi wa mpfula, swi va swi kota ku nandzika na loko u swi dya mati ya swona ya nandzika swinene, ya tsokombela swinene ya tlhela ya va ni rihanyo. Swona swa swi kota ku va swi hanya hambi ku nga ri na mpfula, kambe loko swi hanyile swi va swi nga ri swinene. Na loko u swi dya swi twa leswaku a hi swinene, laha no n'wini swa tlhuntlha ku twala leswaku a hi swinene.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku byala swilo swo tala, hi tolovele ku ku byala miroho yo hambanahambana. Ha byala swipinichi, nkaka, tin'hwembe, guxe. Swilo leswi hi swi byala hikuva swi na rihanyo swinene. Hi swi byala hikuva hi swona swi hi tiselaka rihanyo. Loko u dya swona wa swi kota ku va u ri na matimba, naswona u tshama u hlayisekile.

Swilo leswi u nga swi byalaka hi nguva ya ximumu na nguva ya xixika, i swifaki. Swifaki wa swi byala, loko u byala u byala tinyungu ta swona kumbe mbewu. Ndzi ta swi vitana leswaku i mbewu. U byala mbewu ya swona, endzhaku ko va u byarile loko swi ri karhi swi kula swi kula swi endla swifaki. Loko swi endlile swifaki, ma swi kota ku va mi tshovela swifaki mi dya. Kambe eka swifaki leswi nga ta sala u kuma leswaku u u byarile ndhawu leyikulu, eka swifaki leswi nga ta sala u nga swi kota ku va u swi tshika swi oma hi nguva ya ximumu. Loko ku ri nguva ya ximumu swi hundzuka swi hundzuka mavele. Mavele lawa u nga ma teka u ma gayisa tanihi mpupu, u nga ma endla xigugu, u nga endla swo tala hi wona. U nga endla xinkwa xa mavele.

Swilo leswi nga va ka na xandla kumbe ku sivela mbuyelo wa le henhla eka tikhampani to tirha hi matandza. Ku nga va leswaku munhu un'wana na un'wana sweswinyana hi xitalo, u na xihahlo xa yena, u na tihuku ta yena. Naswona tihuku leti na tona ti tshikela matandza. Loko ti tshikela matandza ti endla leswaku vanhu va nga ha xavi matandza kutani tikhampani ti wa. Swin'wana ku nga va ku ri leswaku, tihuku ti lava ku tshama eka ndhawu leyi yi kufumelaka. U kuma leswaku ku famba gezi nkarhi wo leha, ti nga ha ri na ka ka ku kufumela, hi ndlela yoleyo ta lova endzhaku ko va ti lovile ti ta va ti nga se humesa matandza. Leswi na swona swi nga endla leswaku khampani yi wa.

Swilo leswi n'wamapurasi a faneleke ku swi tekela enhlokweni loko a hlawula muxaka wa tihomu ta nyama, leswaku a ta fuwa eka vurimi bya mabindzu. Xo sungula i vutomi bya bya tihomu. U fanele ku lavisisa hi ta rihanyo ra tihomu a vona leswaku xana a ti na mavabyi, hikuva loko u lava ku sungula bindzu ra tinyama u fanele ku tiyisisa leswaku nyama ya wena a yi na mavabyi. U fanele ku tiyisisa leswaku tihomu leti ti tshama eka ndhawu leyi faneleke, laha ku nga na mabyanyi ya rihlaza, laha ti nga ta tshama ti dya kona minkarhi hinkwayo. Hikuva a ti fanelanga ku dya swin'wana handle ka mabyanyi. Naswona u fanele ku tiyisisa leswaku mabyanyi lama ma tele, hikuva a ti fanelanga ti lamba. Loko ti khoma hi ndlala ku nga humelela leswi landzelaka, ti nga fa.

Ina ku fuwa tihomu ta nyama swi lava swakudya leswi faneleke na nhlayiso wa rihanyo. Tindlela ta kahle to phamela tihomu ku tiyisisa ku engeteleka ka ntiko hi ndlela leyi hanyeke kahle, ku nga va ku ri ti ku ti phamela byanyi nkarhi na nkarhi. Byanyi lebyi byi fanele byi va byi ri bya rihlaza leswaku ti ta kota ku xurha. Naswona ti fanele ti phuza mati nkarhi na nkarhi leswaku rihanyo ra rona ri ta tshama ti ri kahle.

Maendlelo ya nkoka yo antswisa mbuyelo wa masi eka tihomu ta masi. Hi leswaku tihomu ti fanele ku dya nkarhi na nkarhi, ti fanele ku dya byanyi. Naswona a ti fanelanga ku risiwa e nkarhi wo leha, ti fanele ku ti jikajikela hi loko ti swi rhandza tona. A ti fanelanga ku jikajika nkarhi wo leha hikuva leswi swi nga endla leswaku masi ya hunguteka, mbuyelo wa masi wu nga hunguteka. Ku antswisa mbuyelo wa masi eka tihomu ta masi, tihomu ti fanele ti phuza na mati hi laha ku faneleke. Ti fanele ti phuza mati yo tala naswona ti fanele va tiyisisa leswaku ta rihanyo ta rona ti tshama ti ri kahle.

Van'wamapurasi van'wani va tirhisa mintlawa ya tihomu yo hambana ku kuma nyama na masi, kasi van'wani va tirhisa tihomu tin'we ku kuma masi na nyama. . Tihomu to hambanahambana ta nyama na tin'wani ta masi, swa pfuna eka ku hlayisa vutomi bya purasi. Tihomu ta masi ta pfuna leswaku mali yi tshama yi nghena, naswona leswi swi endla leswaku tihomu ti nga heli. Loko ti sengiwa ntsena, a ti fi, ti tshama ti ri kona naswona ta ha ta tswalana ti andza, kambe leti ta nyama swo boha va ti dlaya hikuva va fanele ku kuma nyama ya tona. Loko va dlayile leti ta nyama, leti ta masi ta ha sala ti hanya. Naswona bindzu ra vona ra purasi a ri nge wi.

Mapurasi man'wana ya masi ya tirhisa thekinoloji ku langutisisa quality ya masi xikan'we na rihanyo ra tihomu. Thekinoloji yi nga antswisa swinene ku tirha kahle eka vurimi bya masi. Thekinoloji ya swi kota ku va yi langutisisa quality ya masi xikan'we na rihanyo ra tihomu, leswi swi endla leswaku swi tshama swi tivekaka leswaku quality na rihanyo swi njhani. Hi swona leswi nga ta tisaka vanhu leswaku va khutazeka ku va va ya va ya xava eka van'wamapurasi. Hikuva va tshama va swi tiva leswaku swilo swa vona swi na quality ni rihanyo.

Vufuwi bya tinyimpfu byi nga endliwa eka vuhumelerisi bya nyama kumbe ulu. Ku hambana lokukulu eka ku lawula tinyimpfu hi swikongomelo leswimbirhi hi leswi. Eka vuhumelerisi bya nyama. Eka vuhumelerisi bya nyama ku fanekele ku va tinyimpfu ti nakekeriwa eka rihanyo ra tona, ti fanele ku tshama ti ri le ku dyeni leswaku ti ti ti ti tshama ti lavisisiwa na rihanyo ra tona leswaku ti nga vabyi naswona ti nga vabyisa vanhu. Eka vuhumelerisi bya ulu, ti fanele ku tshama eka ndhawu yo kufumela leswaku ulu liya yi nga khwaxuki, leswaku yi huma yi ri na quality ya le henhla swinene.

Switsotswana swi nga khumba vufuwi bya tinyimpfu. Hi leti tindlela tin'wana leti humelelaka to susa switsotswana eka tinyimpfu. Tinyimpfu ti fanele ku hlambisiwa nkarhi un'wana na un'wana, ku sivelela ku ku khumba hi switsotswana. Ti fanele ti yisiwa eka checkup minkarhi yo tala leswaku ti nga vi na switsotswana swo tala leswi nga ta ze swi endla leswaku, swi nghena emirini kutani swi endla leswaku rihanyo ra tona ri va ri nga ha ri lerinene.

Hi mavonelo ya mina swi hi kambirhi. Tinguluve i swifuwo swo olova swi tlhela swi nga olovi ku swi fuwa. Ku olova hileswaku loko u swi nyika swakudya swa tshamiseka, naswona swi ti tlangisela ridaka ntsena. Kambe ku va swi nga olovi hileswaku, loko swo kuma ndlela ya ku huma laha swi nga kona, swa swi kota ku va swi huma swi hlasela vanhu van'wana, kumbe swi ya eka ti emakaya ya vanhu van'wana swi fika swi dya swimilana leswi byariweke. Leswi swi endla leswaku u nga ha kumani kahle na vanhu loko ku ri wena u murisi wa tinguluve. Swi endla leswaku vanhu va ku bukha hi ndlela leyi nga riki yona, va ehleketa leswaku wena tinguluve ta wena ti lava ku va onhela swilo swa vona.

Tinguluve ti kula hi ku hatlisa, naswona ti lava swakudya swo karhi leswaku ti ta tshama ti ri na rihanyo. Swakudya tinguluve ti fanele ku dyisiwa swakudya leswi landzelaka. Ti fanele ku dyisiwa nyama hikuva ti rhandza nyama swinene.

Ina na swona ku nga va ku ri mianakanyo leyinene. Leswi swi endla leswaku tinguluve na tona ti tshama ti xurhe, naswona ti nga yi emakaya ka vanhu ti ya ti ya hlupha vanhu van'wanyana hi mhaka yo lava swakudya. Ti nga yi ti ya onhela vanhu van'wana tindhawu ta vona laha va nga tirimela kona va lavaka ku byala.

Swipfuno swa rifuwo ra tinguluve hileswaku tinguluve ti hi tisela nyama, kambe leswo biha hileswaku ta swi kota ku va ti huma, loko ti humile laha kaya ti ya kun'wanyana ti ya ti ya va onhela. Ndzi tsundzuka ku ri na nkarhi wun'wanyana, a ku fuwiwe tinguluve laha kaya. Ti humile ti ya ti ya vavisa vanhu etindleleni. Tinguluve ti fanele ti tshama eka ndhawu leyi faneleke kambe loko u nga ti nakekeli, ti ta endla swilo leswi kalaka swi nga basanga.

Swifuwo swa timbuti swi kahle swinene. Mina swi tlhela swi ndzi tsakisela hikuva swi tidyela mabyanyi na minsinya ntsena. Futhi hi xitalo swi tidyela minsinya, a swi fambi swi tikisela vanhu. Naswona a swi lumani, ende xin'wana xa kona nyama ya kona yi nandzika swonghasi.

Ku hambana loku nga kona exikarhi ka mbuti na nyimpfu, hileswaku mbuti yi na voya, kambe nyimpfu yi na ulu.

Tihuku tin'wani ti fuwiwa ku va hi kuma nyama, kasi tin'wani ti fuwiwa leswaku hi veka matandza. Tihuku leti ndzi nga tsakelaka ku ti kurisa exikarhi ka letimbirhi ku nga va le ta ku vekela matandza. Eka leti ndzi vona onge ndzi nga endla bindzu lerinene. Ndzi nga xavisa matandza lawa ndzi tlhela ndzi ma maka ncovela. Ndzi nga tiyisisa leswaku tihuku ta mina ti tshama ti ri le ka rihanyo lerinene, leswaku ti ta kota ku vekela matandza lama nga manene. Matandza lawa ya nga kahle swinene.

Huku huku yi hluvisiwa masiva hi ndlela leyi tihuku ti sungula ti xaviwa ta ha ri titsongo kumbe ku na huku leyi tshikelelaka matandza. Loko yi tshikela matandza yi humesa swiciwana swiciwana leswi swa kurisiwa kutani loko se swi ri tihuku letikulu swi sungula ku hluviwa masiva. Masiva lawa ma hluviwa leswaku tihuku leti ti ta sala ti ri kahle na loko va ti yisa eku xaviseni ti ta xaviseka kahle hikuva a nga kona munhu loyi a lavaka ku dya huku leyi nga na masiva. Munhu un'wana na un'wana u lava ku dya huku leyi kalaka masiva leswaku yi ta kota ku yehla kahle loko a yi karhi a yi dya. Huku yi hluviwa hi hi mati yo hisa leswaku masiva ya kona ya ta hatla ya suka yi ta kota ku va yi dyeka kumbe ku xaviseka.

Masi masi ma pfuna swinene eka miri wa vanhu kumbe eka vana. Ndzi ta sungula hi le ka vanhu lavakulu masi wu endla leswaku marhambu ya tshama ya tiyerile wu endla na leswaku rihanyo ra munhu ri tshama ri ri kahle leswaku munhu a nga tali ku khomakhoma hi mavabyi ri endla leswaku munhu a tshama a tiyerile na marhambu ya yena ya tshama ya tiyerile. Eka vana ri endla leswaku vana va kula va nga vabyavabyi nakona eka vana ri pfuna leswaku marhambu ya vona ya tshama ya tiyerile na leswaku vana va tshama va ri eku tlangeni. Yi endla leswaku vana va va va ri kahle emirini na le miehleketweni va tlhela va kota ku va va tlanga a hi xitalo va khomakhoma hi mavabyi hikuva masi i xilo lexi nga kahle emirini wa munhu xi aka rihanyo.

Yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke emutini i ntirho wa nhloko ya muti. Nhloko ya muti hi yona murisi wa muti hi yena munhu loyi a faneleke a vona leswaku swilo swa le mutini swa famba kumbe a swi fambi. I ntirho wa yena ku yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke emutini leswi swi endla leswaku swifuwo swa kona loko mi swi dya swi va swi ri na rihanyo. Swi endla leswaku mi tshama mi tshamisekile. Swi endla leswaku swi nandzika swinene naswona a ku nge vi na switandzhaku kambe loko ku nga yevula ka yena ku ta va na switandzhaku swo tala swinene. Swi nga endla leswaku hinkwenu mi khomiwa hi le ndzeni kumbe ku na leswi nga fambeki kahle ekaya ra n'wina hikuva i ntirho wa yena ntsena ku yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke emutini.

Mavoya ya swiharhi ya susiwa leswaku swiharhi swi ta sala swi basile leswaku loko se swi xavisiwa swi nga ha vi na mavoya swi fanele swi va swi basile leswaku swi ta va nyama leyinene loko swi ri na mavoya swi nga basanga swi nga endla leswaku vanhu va nga swi xava.

Manyoro ya tikhemikhali ya endla leswaku mbuyelo wa swibyariwa wu va wu ri le henhla swinene. Loko ku fakiwa manyoro swimilana swi kula hi xihatla swi tlhela swi tsaka.

Mbuyelo wa manyoro ya tikhemikhali eka nkarhi wo leha swi nga endla leswaku misava yi va yi nga ha ri leyinene endzhaku ka mikarhi yo hlaya swi nga endla leswaku misava yi nga ha fanele ku va ku byariwa ehenhla ka yona hikuva manyoro ya tikhemikhali tikhemikhali letiya ti fika ti onha misava leswaku yi nga ha byaleleki eka yona.

A ndzi ta hlawula manyoro lawa ya endliweke ekaya. Manyoro lawa ya endliweke ekaya ma na rihanyo naswona loko ku ndlhulile malembe yo tala a ma nge vi na switandzhaku. Manyoro ya tikhemikhali wona ma na switandzhaku hikuva endzhaku ka malembe ya ntlhanu swi nga endla leswaku misava ya wena yi nga ha pfumeleli leswaku u byala swimilana. Leswi swi nga endla leswaku swimilana swa wena swi nga ha kuli.

Vanhu va nga tirhisa leswi landzelaka ku endla manyoro lawa ya endliwaka ekaya loko va dya mihandzu va nga teka swikhamba swa kona va swi chela ebavhini lerikulu. Loko va swi cherile swi ta tiborela loko se swi borile swi endla manyoro manyoro lawa ya va ya ri kahle swinene hikuva ya va va nga cheriwangi tikhemikhali.

Leswi swi nga ndzi endla ndzi titwa ndzi tsakile ndzi tlhela ndzi tsana hikuva ina manyoro ya tikhemikhali ya endla leswaku loko ku ba nkarhi misava ya wena yi nga ha faneleki hi ku va yi byala swimilana kambe naswona u va u tivelile swo tala loko u nga tirhisanga manyoro hikuva misava ya wena u nga yi tirhisa nkarhi wo leha ku byalela eka yona swimilana.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna swinene eka van'wamapurasi leswi swi endla leswaku swibyariwa swa vona swi nga dyiwi hi switsotswana naswona swi tlhela swi tiyisisa leswaku swibyariwa swa vona a swi vabyisi vanhu hikuva loko wo xavisela munhu swibyariwa leswi nga na switsotswana munhu u ta khoma hi mavabyi.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti na ti na vuyelo ro biha eka mbangu. Leswi swi nga endla leswaku mbangu wu tshama wu nuhwa naswona swi nga dlaya mbangu wa hina hikuva swi nga swi nga hi tisela mavabyi yo tala.

Ndzi nga va byela leswaku va tshika ku tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo hikuva eka eka mundzuku wa siku hi vona va nga ta vaviseka. Loko va tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo swi ta endla leswaku swimilana swa vona swi nga ha kuli hi laha ku faneleke. Swi ta endla leswaku swimilana swa vona swi nga ha na ndhawu yo byariwa eka swona hikuva misava ya vona yi ta hetelela yi onhakile yi nga ha pfumeleli leswaku ku byariwa swimilana.

Leswi swi endla leswaku switsotswana swi fa kambe ekufeni ka swona na swimilana ku na laha swi vavisekaka kona hikuva swimilana a swi fanelanga ku cheriwa tikhemikhali swi endla leswaku na misava yi onhaka.

Purasi ra mina i purasi lerinene swinene. Ndzi byala swimilana leswi ndzi swi xavisaka. Nxavo wa swimilana swa mina wu le hansi swinene, naswona purasi ra mina ri ri ni vhinyo. Nxavo wa swimilana swa mina wu le hansi swinene, ndzi tlhela ndzi dyondzisa vanhu ni hi maxaviselo ya swimilana. Loko u lava swimilana wa ndzi byela ndzi tlhela ndzi ku byela leswaku u fanele ku endla yini leswaku swimilana swa wena swi kula hi ku hatlisa.

Ndzi nga byala leswi landzelaka ensin'wini ya mina. Ndzi nga byala matsavu, tibitiruti, ma-carrot-i, mazambana, tinyala na matamatisi. Ndzi nga byala mihandzu leyi ndzi vonaka leswaku ya laveka masiku hinkwawo. Leswi swi nga endla leswaku ndyangu wa mina wu tshama wu ri na rihanyo lerinene, na mina ndzi ta swi kota ku va ndzi ti nghenisela mali hikuva ndzi endla bindzu ro xavisa mihandzu. Mihandzu leyi ndzi nga yi byala hikuva loko ndzi yi byarile, hambi ndzo heta vhiki ndzi nga se cheleta, a yi fi, hambi ndzo heta masiku ndzi nga se cheleta a yi fi. Yi tshama yi ri kona masiku hinkwawo, yi teka nkarhi wo hlwela ku va yi fa. Naswona loko u yi cheleta yi hatla yi kula hi xihatla.

Loko ndzi fuwile tihomu ta nyama kambe tihomu ta mina ti nga kuli kahle hikokwalaho ka ku kala mati, ndzi nga ti celela xihlovo. Xihlovo xi kahle swinene hikuva loko u ri na xona mati ya hlwela ku tshwa, hambi dyambu ri hisa swinene mati ya hlwela ku tshwa exihloveni. Loko ndzi ri na xihlovo tihomu ta mina ti nga kula kahle hi laha ku faneleke, ti nga tlhela ti kuma ku phuza mati hi laha hi laha ti lavaka hi kona. Tihomu ta nyama ti fanele ku phuza mati, ti tshama ti ri na mati mikarhi hinkwawo leswaku ti ta kota ku kula kahle titlhela ti nona. Na leswaku loko se ti ri nyama, ti nga vabyisi vanhu. Ku va ku ri tihomu leti ti nga kahle emirini na le ka rihanyo, na vanhu loko va ti dya va fanele va kuma ti-vitamin, a va fanelanga ku va va vabyisa hi tona.

A ndzi ta tiyisisa leswaku un'wana na un'wana loyi a nga na vuvabyi, u tshama a ti pfalerile a ri yexe. Naswona a ndzi ta endla leswaku ku hamba ko ta vanhu va le ka ta rihanyo va ta va ta kambela leswaku mavabyi ya kona i ya yini, va tlhela va va endla na ti-injection leti nga ta horisa mavabyi leswaku purasi ri ta tshama ri hlayisekile. Loko ku ri na mavabyi, hambi ya na munhu kumbe ya na xiharhi, ma endla leswaku swi va lula leswaku ma tlulela. Loko wo ze ma sungula ku tlulela un'wana na un'wana, naswona swiharhi swi ta endla leswaku swi va na mavabyi. Leswi swi ta endla leswaku bindzu ri nga ha fambi, na vanhu va kona va hlasela hi hi hi mavabyi. Loko vatirhi va hlaseriwile hi mavabyi swi ta endla leswaku swifuwo swi kala vanhu vo va vo va vo swi nakekela. Naswona loko swi nga nakekeriwi swi nga gqina swi vabya swi hetelela swi lova.

Munhu loko a lava ku senga homu u fanele ku tiyisisa leswaku u sungula a hlamba mavoko. Loko a hlambe mavoko swi endla leswaku mavoko ya yena ma va ma basile, ku sivela switsongwatsongwana. Naswona loko a senga u fanele ku senga a ri professional-i. Loko a nga ri professional-i a nga kwatisa homu, homu yi khahlela masi kumbe yi faka swin'wana eka masi leswi nga lavekiki. Leswi swi nga endla leswaku masi ya va ya nga ha basanga. Munhu u fanele ku va professional-i, a tlhela a hlamba mavoko ya yena a ma basa, a senga homu hi laha ku faneleke.